Awa ayifani. I-balloon payment nemali yokubambisa azifani ngombana imali yokubambisa ngingayifaka nje kubhanga lami ngizoyithola ingakakhuphuki, i-balloon payment ungayithola seyikhuphukile.

I-balloon payment iyasenza isikolodo somuntu ukuthi sikhuphuke qobe nyanga, qobe nyanga sakhuphuka.

Abantu abathatha izinto nge-balloon payment qobe malanga bavamise bonyana izinto zabo zithathwe ngombana bahluleka ukubhadela ngesikhathi, into zabo ziyathathwa.

Ngombana uyazi ukuthi nawufuna ukwakha uzokukhamba uyokuthatha izinto lezo ofuna ukuyokuzisebenzisa nawakhako. Angeke umorwe ukuthi kufanele uthenge ini nanani ukuze ukuze ukwazi ukwakha, yeke kuhle ukutjala imali emkhakheni wezokwakha.

Kufuneka bonyana umuntu aveze umazisi wakhe, nencwadi ebuya ebhanga nofana ebuya ebulungelweni leemali ekhombisako bonyana umuntu lo uthola malini ngenyanga nencwadi ebuya kwamasipala ekhombisako bonyana umuntu lo uhlala kuphi.

Ibulungelo lenza ngamandlalo woke bonyana livikele iimali zabantu. Abantu bayakghona ukufaka iinomboro ukuze iimali zabo zikwazi ukuvikeleka begodu kuneendlela lezo abazisebenzisako ukuthi abantu bakwazi ukuvikeleka neemali zabo zivikeleke nemininingwana yabo ivikeleke.

Ukuthembana esitofkeleni kuqakathekile ngombana kuyasiza, uyakghona ukuthatha imali uyinikele omunye umuntu ayibambe bese sebenzisa inyanga nayiphelako. Kuyafuneka bonyana nithembane ngombana nangithembaniko akukho lapho isitokfela senu siya khona.

Imali efaka emakhiweni yimali leyo lapho umuntu akghona ukwakha irhwebo nofana izindlu lezi azokwazi ukuziqatjhisa uze akwazi ukwenza imali eqadi.

Ihluke ngokuthi le yabafundi inemigomo nemibandula. Umfundi nakungenzeka angaphumelela kuloyo nyaka, bayamuthathela le yababelethi abamuthatheli bayamlinda bonyana aqhubeke abhadele.

Kuthoma ekuthomeni kwenyanga ukubuselwa kwemalimboleko.

I-debit card isetjenziselwa ukudoswa kweemali. Umuntu angaberegisa i-debit card ukuze akwazi ukubhadela iinkolodo zakhe. Ithi siyibeke ngobufitjhani i-debit card yi-card leenkolodo.

Kulokha umuntu umaliledinini wakhe athumela umngani nofana ilungu lomndeni imali ngaphandle kokuthi aye ebulungelweni lezeemali.

Abantu kufuze balise ukuphatha imali enengi kibo. Kufuze benze ngamandla woke bonyana imali le bayibeka ebulungelweni lezeemali bese kube yibulungele lezeemali elibathumela yona ngoba nabaphethe imali enengi iingebengu.

Uyakhamba uvakatjhele ibulungelo lelo ubuze kabanzi ngalo bonyana lisebenza njani bese uthatha isiqunto sokobanyana uyayithatha nofana awuyithathi na.

Awa angivumi ngombana emakhaya le kungenzeka bonyana iintwezi zokuthi zokuhlanganyelwa zingabambi kuthiwa yi-network kuyenzeka ukuthi ingabambi nje-ke ukubhadela ngomaliledinini kuzoba yikinga.

Angimkhuthazi umuntu orhola kancani bonyana athathe i-ballon payment ngoba uzomrara ekukhambeni kwesikhathi.

Iye bavumelekile woke umuntu oseSewula Afrika uvumelekile bonyana avule i-account kodwana-ke kufanele uveze umazisi wakho ukukhombisa ukuthi ungewangapha eSewula Afrika.

Ilungile ngombana uyakwazi ukubuthelelela imali ukuze ukwazi ukwenza into ofuna ukuzenza ngombana abanye abantu abakghoni ukubuthelela imali, ukuzibuthelela bona mhlambe ayibeke ngekhaya abakghoni, nje-ke nayisebantwini abanye bayakghona.

I-insurance iyamsula umuntu ongabhadeliko qobe malanga

Ngombana kungenzeka bonyana umuntu nawungaqali ngelihlo elibukhali kungenzeka bonyana uthole indawo kungasingiyo iindawo lezi lapho abantu kufanale bangakhi khona yeke nawungakaqali ungazigcina sowakhe lapho.

Yindlela yokuthumelana imali ngomaliledinini ngaphandle kokuthi umuntu aye ebulungelweni lezeemali.

Kungenzeka ukuthi uthi uthumela umuntu loyo omkolodako nofana uthi uthumela isitolo leso osikolodako imali uthumele emntwini ekungasuye.

Umuntu nakasebenzisa i-ATM kufuze aqaphele iingebengu begodu angakhambi atjela noma ngubani bonyana amrhelebhe, kufanele atjele abantu abasebenza lapho ku-ATM bonyana bamrhelebhe.

Iye ngiyavuma. Abantu bathathelana iimali ngendaba le yokuthumelana imali ngabomaliledinini, mina ngibona ingakalungi.

Abantu bafaka imali iimbawo zokuboleka imalimbeleko ngombana basuke bayitlhoga imali leyo bafuna ukwenza into ezicakathekileko.

Kuyenzeka bonyana into le ayithengileko leyo beze bazoyithatha.

Iye kunobungozi ngombana ungathi ubhadelile bona ngale esikolweni bakutjele bonyana awukabhadeli, uthi uyaqala kanti uthumele umuntu ongasuye.

Kufanele aqale imigomo nemibandela. Imigomo nemibandela iqakathekile khulu.